Hayi akunjalo, imisebenzi yokuzonwabisa okanye ii-hobbies ngokolwimi lwasemzini ayoyabantu abazityebi bodwa. Isizathu sokuba nditsho wonke umntu noba usuka kweyiphi i-background unelungelo lokuzonwabisa.

UMzantsi Afrika wenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Nanamhlanje abantu okanye abemi baseMzantsi Afrika abawuvali umlomo ngenxa yomsebenzi omhle owenziwa nguMzantsi Afrika kwiNdebe yeFIFA. Iqela lethu elidlala ibhola lenza umsebenzi oncomeka kakhulu, ladlala kakuhle, lasenza sazingca ngalo.

onokususwa, ukukhutshwa komdlali ngenxa yoba kuphele ixesha edlala ebaleni.

Xa sinemali nabahlobo bam siye, siye ngaselunxwemeni, kwiindawo apho ezithengisa ukutya okukudidi oluphezulu. Apho ke kukho neendawo ezibizwa ngokuba zii-beauty spa, apho ke sakuthi simasajwe khona kuze sikwazi ukurileksa. Enye into esiye siyenze, siye siyokubukela iifilimu.

Ukhuphiswano lezemidlalo eMzantsi Afrika endilubukela kakhulu lukhuphiswano lwe-netball. Ndiluthanda kakhulu ngoba kaloku ndingumdlali omkhulu we-netball nam.

Mna ndingumntu othanda ukuchitha ixesha lam lokuphumla nosapho lwam. Usapho lwam luza kuqala phambi kwayo yonke into.

Xa ndivela esikolweni, into eyokuqala ndiya kwigumbi lam lokulala ndifike ndikhulule iyunifomu yesikolo. Emva koko ndiya ekhitshini ndizenzele into yokutya. Emveni koba ndityile ndiyahamba ndibuyele egumbini lam lokulala ndiyokufunda. Ukuba ngaba ngabana kukho i-homework ndiye ndenze yona.

Okokuqala, ndingabalula ukuphumelela kweSprinkboks, iqela lethu le-rugby elathi laphumelela labaziintshatsheli kwihlabathi jikelele. Okwesibini, ndiza kubalula indebe iFIFA World Cup ka-twenty ten. Zizo ke izinto endithi mna zinkqenkqeza phambili.

Ewe, ndingaba nomdla wokudlala umdlalo webhola ekhatywayo. Isizathu sesokuba xa udlala ibhola ikugcina ufithi engqondweni nasemzimbeni.

Umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali enintsi nezixhobo ezinintsi kukulungisa ikhompyutha. Ndiyawuthanda ke loo msebenzi lowo, kangangokuba ndifuna ukuthi xa ndinemali ndiwuqalise nakanjani na.

Ndingalithiya ngoba ziimbabala zodumo. Isizathu kukuba bazawube bebalekela ukuzophula ebaleni.

Xa singenamali nosapho lwam siye sithenge inyama siyokuzosela yona ekhaya, sihlale kube mnandi.

Yenza intamo ebuhlungu, uve kubuhlungu ingalo okanye uve kubuhlungu igxalaba. Kungenjalo, uve kubuhlungu nomqolo.

Yoh mntakwethu, ngumbono omhle lowo, ndiyawuthanda kakhulu. Loo nto ke iyawukwenza into yokokubana sikwazi ukuchitha ixesha elaneleyo sobabini.

Ebaluleke kakhulu kukuba ndihlale ezincwadini zam, kwaye ndihlale njengevila ndingasuki ukwenzela ukuba ndiza kufumana iziphumo ezihle xa sendibhale iimviwo zam ukuphela konyaka.

Okokuqala, ndingengeza abadlali abamnyama. Okwesibini, ndingaya kwiilokishi ndiyokukhangela abadlali abanetalente kwikhrikethi. Ndingaya nasezikolweni zabamhlophe nezabamnyama ndiyokhangela abadlali abasebatsha abanetalente kwikhrikethi.